Abantu bayakwazi ukubuyisela ngaphandle kozama ukubaleka, kwaye ungabaxela emapoliseni ukuba bazama ukubaleka.

Ukutyala imali ekuthengeni izabelo kwiinkampani ezinkulu.

Ukuba nohlahlo lwabiwo mali lwemfuno okanye izinto eziyimfuneko ekufuneka umntu abe nazo.

Kungenxa yokuba bagxela kwizinto ezingeyomfuneko nasekuthengeni izinto ezibonwabisayo.

Uya kukrweba, uya kukrweba ngemoto yakho ukuze ihlolwe ukuze umthengisi ahlole impilo yayo imoto, kwaye imali oyihlawulele imoto iya kutsalwa kwimoto entsha ekufuneka ukuba ihlawulwe.

I-inshorensi yobomi yinkqubo ebandakanya ubomi bomntu nje kuba uthe wabandakanya kwiimeko ezisondela ubomi ezifana nokufa, uya kukwazi ukubuyekezwa ngokwemali ebeyihlawule kwaye iya kuhlawulelwa umsitho womngcwabo wakhe

Kuyafuneka ukuba usebenzise inkonzo yeintanethi eza kukuvumela ukuba uthenge i-airtime yakho kwi-intanethi njenge-MTN, ukuze kube ube nexesha lomoya kwi-intanethi endaweni yokuba uye ezivenkileni.

Inzala ilishumi lwepesenti kwaye ingaphantsi kunebhanki kuba ungumthengisi ongekho emthethweni.

I-inshorensi yobomi ibandakanya nayiphi na imeko eya kuba sengozini emntwini eya kuba ngunobangela ukuba angakwazi ukuya emsebenzini njengengozi yemoto kunye. Ipolisi yokungcwaba iquka umngcwabo womntu emva kokuba eswelekile.

Abantu kuba baphephe ukusebenzisa izithuthi ukuze bafumane izinto kuba ezinye iivenkile zikude noluntu, nto leyo ibiza imali enintsi xa kuthethwa ngemali .

Kungenxa yokuba kuya kuba luncedo njengoba nje ukuba umntu uthi indlu yakho yindlu yakhe. Ngoko ke izawuba luncedo kakhulu ukuba ube neempepha ezi ezichazayo ukuba yindlu yakho nyhani na.

Kuzofanele bazazi iziphumo zokuthenga ngetyala ezinokuba nazo ebantwini.

Kunciphisa amathuba okuba umqeshwa ahluthwe imali yabasebenzi kwaye yenza ukuba lula kuba abasebenzi bafumane iimali zabo ngokukhawuleza.

I-out insurance engaphandle ibonisa i-inshorensi yabo ikhusela ngokwenza umzekelo wengozi yemoto kunye namaxabiso abo kwi-inshorensi.

I-medical aid ifuna umntu asebenze kwaye iyabiza kakhulu ngamaxabiso.

Kulula ukuba abantu baqhathwe ngefowuni balahlekelwe ziimali zabo.

Ukubhankisha ngeselufowuni kwenza kube lula ukuba abazali bahlawule iifizi zesikolo ngebhanki yabo yeintanethi ngaphandle kokuya ebhankini okanye esikolweni ukuya kuhlawula.

Yasenza saziva ngcono ukuba umngcwabo wawugqunyiwe kwaye sakwazi ukungcwaba abantu asibathandayo ngesidima.

Ukuba ulahlekelwe yimoto yakho inokufumaneka kalula. Ukuba ufumene ingozi yemoto iyakwazi ulungiswa ngokukhawuleza.

I-UIF luncedo olunceda umqeshwa ukuba agcine imali yakhe kwingxowamali yomhlalaphantsi, kwaye ibandakanya ixesha apho azifumana engasebenzi okanye engenamsebenzi.

Ndingasebenzisa ibhanki yeintanethi ukuba ndithenge idatha ukuze ndiqhubeke nodliwano-ndlebe lomsebenzi.

I-UIF inceda umqashwa ukuba agcine imali yakhe yomhlalaphantsi, kwaye ithatha ixesha elithile eyokunceda umqeshwa ukuba xa kungenzeka azifumane engenamsebenzi okanye angaphangeli.

Kulula ukuthenga izinto ezifana nombane kunye ne-airtime ngefowuni ngaphandle kokuya uye evenkileni.

Kufuneke unikeze isiqinisekiso sokusweleka komntu oswelekileyo ukuze sibe bubungqina bebango lokuswelekelwa.

Ukuya kubabolekisi bemali kuya kwandisa nje izixa zamatyala esinawo.

Zikhuselekile njengokuba zinciphisa imali yokuhamba kwaye zinciphisa amathuba okuba siphangwe okanye uhluthelwe imali.